Awa, idatha lidura khulu amalanga la, imali elibizako, wu awa, iphezulu khulu, awa iphezulu khulu, akusafani nakade, liyabiza rerhe.

Idatha liqakatheke khulu ebantwini ngombana izinto ezinengi nje zenziwa ngedatha, nawufuna ukubona izinto kumaliledinini wakho wesithekniki kufuneka idatha, i-inthanethi iberega ngedatha, kunengi njena. Ifowunu nofana umaliledinini nangabe akanadatha, kufana nokobana uphethe le encazana le, uyabona le ephathwa babantu abakhulu, kufana nokobana uphethe yona.

Into eqeda idatha khulu, kubukela amavidiyo amavidiyo la, adosa khulu idatha, umlayezo awa, godu wona akusiyo into ethatha idatha elinengi, ethatha idatha elinengi kulokha nawubukele amavidiyo ngoba made, ngiyo into eqeda idatha.

Umuntu indlela angabulunga ngalo idatha, kukobana kumaliledininakho, nawutjhinga ngale ngakuma-App, kuna la mele uhafule khona bona, noma ifowunu yakho uyibeke lapha, nofana umaliledinini umbeke lapha, kungabi nento edosa idatha ngemva ungayiboni.

Nakutholakala bona umuntu uphelelwa lidatha, umaliledinini awa akasaberegi, uzokuthola imitato engenako nephumako nofana uyenze ephumako, wamukele engenako, ngaphandle kwaloko awa, umaliledinini uyazibumba, azithulele athu du, angenzi litho.

Abantu balithenga njengalokha nabathenga ummoya nofana i-airtime, balifake nofana batjhinge ngebhanga balithenge nofana afake i-airtime, ummoya, athenge ngokungena ngaphakathi kwefowunu, abethe abo-star laba, uyabababona? Ngiyo into elula yokuthenga idatha nofana atjhinge ngeentolo, alithenge, alifake efowunini.

Idatha, yoh, Liyabiza ngeSewula Afrika, angazi kwamanye amazwe mara eSewula Afrika liyabiza, kuya nangemali othenge ngayo, nangabe uthenge nge-ten rand, uyokuthola elincani, wathenge ngabo-two hundred uthola elinengi, kuya ngawe ukuthi ngaleso sikhathi uphethe malini.

Abentwana besikolo nabathenga idatha labo mdele lingabizi khulu ngombana basafunda. Imali kuhlekuhle yokulithenga, bayithola ebazalini and intwezinengi ezenziwa ku-internet zifuna idatha, zabo zesikolo, ngikho kose idatha labentwana besikolo, lingafani nelabantu abakhulu nofana bantu ebaqede isikolo. Abentwana besikolo ngibo khulu ebaberegise idatha, ngokufunda, zoke izinto zesikolo zifuna idatha.

Imihlobo emibili yedatha, idatha lokuthi ungene ku-inthanethi yoke bese kuba nedatha elihlukanisweko lamavidiyo, lokuthumela imilayezo, lokungena kubuso bencwadi, kuhlukile.

Awa, ipilo ngaphandle kwedatha akusese ngiyo, nakancani, akusiyo, nokukghona akusekho, sesiyakghona nje mara ipilo ngaphandle kwedatha akusese ngiyo.

Ngibona ngoba intengo seyiyabiza ekhaya, seyibiza ukudlula kwamanye amazwe, izinto ezinengi seziyadura, ngikho nedatha balikhuphukisa, lidura kangaka. Ngibona kungikho lokho, intengo ngiyo eyenza, bona idatha ibize khulu.

Mina idatha lami ngilonga ngokobana ngitjhege bona ngiyiphi into engiyidlalisa khulu. Mina isikhathi esinengi ngidlalisa khulu amavidiyo, idatha elibalinengi, idatha lamavidiyo bese kuba nedatha elingena ku-internet koke bese kuba nedatha leli labobuso bencwadi, ngiyawuhlukanisa, ngikho lingapheli msinya idatha lami ngoba ngithenga elinengi, lento enengi engiyiberegisako.

Nangiqalisisako ngibona ngathi idatha le-Telkom nele-Cell C, ngilo elibiza nconywana ngoba kwamanye, awa ziyabuya, ngilo elibiza nconywana idatha, engathi linengi then libiza imali encani.

Into edla khulu idatha, ziinkundla zokuthintana, ukudlala umvumo, awa, akudli khulu idatha. Into edla khulu idatha yiinkundla zokuthintana ngombana kunamavidiyo, kuneenthombe, ayikho into engekho lapho, ngiyo into edla khulu idatha.

Idatha le iba nconywana ukubiza nawulithenga ngobunengi, yona iba nconywananyana not ukuthi iba ncono ngombana nawufuna idatha elinengi, kufanele ukhiphe imali enengi ukuze ube nedatha elinengi, nawuthenga idatha elincani, nemali iba yincani, iba njalo, ubuncono bukhona ngoba lela liyokuhlala isikhathi, elinengi.

Idatha lithengwa ngokuthenga i-airtime uyifake kumaliledinini wakho. Kwesibili, ulithenga njengalokha nawu thenga i-airtime bese uthenga lona straight. Nawufake i-airtime uyakghona ukungena kuma-App wamaliledinini wakho then ukghone ukulithenga lapho.

Kuya ngokuthi uthenge elinjani ngoba kunedatha elithatha ilanga, kunedatha elithatha three days, amalanga amathathu, kunedatha elithatha seven days, amalanga alikhomba, kunedatha elithatha thirty days, amalanga inyanga yoke, kuya ngokuthi uthethe idatha liphi nofana uthenge liphi idatha, umehluko kuba ngiloyo.

Uqinisile, uqinise khulu. Idatha kafunjathwako iphela msinya khulu, ye-router yangendlini incono ngombana kunedatha langendlini, liba linengi khulu ukudlula lefowunu. Ngicabanga ngoba liberegiswa babantu abanengi mude four, five yabantu, ngikho liba linengi. Awa, lefowunu lona libhala khulu.

Manengi khulu amafilimu athandwa we-South Africa, athandwa babantu bangaphetjheya njengeTsotsi. ITsotsi lifilimu elizele la e-Southa Africa, elithandwako ngaphetjheya.

Umlingisi oyikutani ubonakala ngokungafi msinya, ngokuthoma izinto noma zingagcini ngaye. Kodwana laba abagcinako, la kuthome yena bayakhamba asale yena. Nguye umlingisi oyikutani loyo.

Kuya nangendlela umuntu aziphethe ngakho, kesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ipilo umuntu ayiphilako, kancani iyafana nale ayilingisako efilimini. Kuya ngendlela umuntu aziphethe ngayo.

Baqinise khulu-ke lapho, izinto ezinengi ezenzekako ngalesi isikhathi zibonwe e-TV, zibonwe kumafilimu bazenza bukhoma bona. Kumabonwakude nofana kumafilimu bayadlala bona benza into ekhona, bayayenza. Awa, zinomthelela khulu eenlelesini.

Awa, abadimeki abantwaba ngitjho laba abanganayo i-internet, ngombana iindawo zokubukela amafilimu zisese khona ama-bioskop. Kukhona la ungatjhinga khona ufike ubukele, kusese kunengi akusi yi-inthanethi kuphela. Ungaphuma utjhinge le endaweni la kubukelwa khona ubukele ube rerhe, kulunge yoke into godu bona abakagandeleleki.

Amafilimu mina ngithanda ukuwabukela kumabonwakude, ngombana angiwabukeli ngingedwa siwabukela sibanengi kuba mnandi. Manje kumaliledinini ngiba ngedwa lapho akubi mnandi ngaleyo ndlela le yakumabonwakude.

Indlela elula yokubukela amafilimu, kukobana utjhinge la abukelwa khona akubizi, i-inthanethi iyabiza ukhohlwe ukuthenga idatha lokubukela.

Ifilimu engeze ngalilibala ifilimu le-Sarafina. I-Sarafina beyingekho ngesikhathi kwenzeka imiguruguru, beyingakaveli kodwana liyangithinta, lingithinta khulu alisuki emkhumbulweni.

Esikhathini esinengi ayalibazisa, esinye isikhathi akhombisa bona kwenzakalani ephasini sakhile, ngombana kesinye isikhathi enzeka phezu kwestori nofana into eyenzeka.

Mina ngithanda amafilimu akhuluma ngothando, ngiberega lapho-ke emafilimini akhuluma ngothando. Ngiwo engiwabukelako ngiwabukela ngelinye ilanga mara isikhathi esinengi ngiberega emafilimini wethando.

Ayabukelwa khulu wona kodwana akusafani nekadeni, ngombana i-inthanethi ithethe amandla. Akusafani njengalokha kuthiwe kubukelwa kumabonwakude kube mnandi kube njaya, awa nje inthanethi awa, ithethe amandla.

Umdlalo odume khulu ephasina' ngewebholo. Begodu i-Kaizer Chiefs awa kusemnananeni ukuthi ngiyo ubona ngabalandeli iye.

Zemidlalo zithandwa khulu, ngombana zikwenza bona uphume entweni obowuyicabanga nje. Yoke into oyenzako nje uyaphuma kiyo, ingqondwakho iba lapho kuba mnandi, kuba mnandi khulu. Ngenye yezinto ezenza umuntu ajabule.

Awa, angibonike-ke yokubukela ibholo kumaliledinini ukuthi ingabenza bangasayi eenkundleni, awa eenkundleni kumnandi ukudlula ukubukela kumaliledinini. Awa, kumnandi khulu eenkundleni godu angekhe kuliswe kuzokuhlala kuyiwa ngamalanga, leyo yona yinto engekhe iliswe.

Idatha libiza imali ephezulu khulu liyabiza, liyabiza alidlali idatha akunakuthi idatha lingabiza imali ephasi. Eliphasi wazi ukuthi nalo liyokuphela, alizukulunga ilanga linengi khulu awa

Idatha liqakatheke khulu ebantwini, ngombana izinto ezinengi seziberegisa idatha, yifowunu iberegisa idatha, ziinkhomphyutha ziberegisa idatha, izinto ezinengi ziberegisa idatha.

Ukubukela amavidiyo ngikho ekuqeda idatha khulu, ukuthumela imilayezo esikhathini esinengi akudosi khulu idatha, njengalokha ubukela ividiyo.

Idatha lingabulungeka ngokobana ungabukeli amavidiyo khulu, isikhathi esinengi ubhale imilayezo kunokuthi wenze amavidiyo nofana ufowunele abantu ngamavidiyo.

Umuntu lokha nakaphelelwe lidatha ifowunu le iyejika kube ngeyepopotwana, uthola uthi awa ayisaberegi kuhle ngaphandle kwedatha.

Abantu balithenga njengalokha nabathenga nofana bafaka umaliledinini nabamufaka imali. Idatha balithenga njalo.

Idatha leSewula Afrikha, lithoma kuumponde ezihlanu ten rand kuya phezulu. Ten rand ngileli elihlala mudi i-iri linye, kunabo twelve rand elihlala ilanga.

Idatha kufanele bona lehle ebantwaneni besikolo, lokhu ukubona ngalokha mhlambe umntwana afake umazisi wakhe, kuberega umazisi wakhe keyakhe ifowunu, kulapho uyokubona ukuthi umaliledinini lo ngewomntwana wesikolo nofana akusi mntwana wesikolo. Into labentwana besikolo kumele lingabizi njengaleleli labantu abakhulu, nofana singathengi idatha elifanako kube nomehluko.

Kunomhlobo lo wokuthoma wedatha elithengwako efowunini, bese kuba nale ekuthiwa yi-Wi-Fi ihluka ngalokho.

Ipilo ngaphandle kwedatha akusese ngiyo, ngoba abomaliledinini abasaberegi zona nakunganadatha. Awa, asikghoni siyazama bona kube namalanganyana amanengi unedatha.

Nawungathi uyahlala phasi uqalisise kuhle, akusenanto engasabiziko la eSewula Afrika, yoke into iyabiza. Idatha lona awa lidosa phambili, nawuhleli phasi uyi-one uzibuza ukuthi kubayini idatha libiza eSewula Afrika, uthole ukuthi awa into le ayisuki edatheni, kade emnothweni le phezulu isuka lapho.

Ngilonga ngokobana ngingabukeli amavidiyo khulu, isikhathi esinengi ngiliberegisele ukufunda, ukungena ku-inthanethi kuncono akufani njengalokha ubukela amavidiyo.

Ikhamphani ebiza nconywana ngile enombala obovu, yayi bona le enombala obovu ngiyo. Bese kuze enye ebathi inombala o-blue nyana so ngitjho osasibhakabhaka, mm. Nawungatjhinga kilezo nndawo zombili awa ungalunga.

Idatha lidliwa khulu kudlala umvumo inthanethi, bese kuza ukungena eenkundleni zokuthintana.

Liyabiza noma nconywana, angithi liba linengi lona liba linengi. Ukubiza lona liyabiza khudlwana ayi nconywana, khudlwana.

Idatha lithengwa njengalokha nawuthenga nofana nawufaka umoya efowunini. Lokha nawuthenga uthengela ifowunu yakho i-airtime, uyakghona ukuthenga idatha nofana utjhinge ngeentolo ngale, ufike uthenge idatha lona kuphela.